Iinthelo ezitjalwa ngekhethu kanengi ziinthelo abosomarhwebo abazuza ngazo ngokuthengisa, bakghone ukubeka uburotho etafuleni. Ziinthelo ezifana netamati namazambana.

Iinthelo.

Isiphila, amabhanana, ama-apula, umoba nomrorho.

Isithelo engisithandako mrorho, ngombana kubalulekile emzimbeni bonyana udle ukudla okunepilo.

Iinthelo zisiza ipilo yomuntu ngokobana kukudla okuqinisa umzimba, begodu kwenza bonyana ungabi mumuntu ogulagulako.

Kuqakathekile bona umuntu adle iinthelo qobe lilanga, ngombana uzama ukulinganisa nenyama ngendeni.

Amalamune, yikhabitjhi, umrorho, amabhanana ithanga.

Umrorho wehlobo, ama-apula, umengu, amapentjisi, amakherotsi.

Iinthelo engathi zifumaneka enarheni yeSewula Afrikha kwaphela, kungaba mumoba namantongomani.

Kulungile bona abentwana badle iinthelo qobe lilanga, ngombana amasotja wabo womzimba asese buthakathaka, nje-ke nasele badle iinthelo kuthathela ilikade bonyana bagule.

Nasele sewuliqhegu nofana usilukazi sele sewumdala ubanjwa kugula msinyazana, uba buthakathaka. Nje-ke kubalulekile bonyana udle iinthelo ngombanyana iinthelo zibalulekile emzimbeni. Iinthelo kukudla kokuthi umuntu kungampholisa.

Ibhanana sithelo eside, esinombala otjheli nasele sesivuthiwe kodwana nasihlaza, siluhlaza ngombana.

Linombala otjheli.

I-vithamini elitholakala ebhananeni ngu-vitamin C.

I-vithamini elitholakala ebhananeni ngu-vitamin

Ibhanana, i-apula, umengu, itamati, ipentjisi.

Amazambana, ithanga, imbuya, amabhontjisi, isiphila.

Ikhabe, apula, ifeyi, mrorho, yikhabitjhi.

Amadribe, ibhedrudi, itamati, i-apula, ibilibili.

Iinthelo ezihlanu ezisarulana ngokombala, ibhanana, umengu, iphopho, ilamune, umgade.

Ihabhula liqakatheke emzimbeni, ngombana lehlisa isibalo sokugula ngehliziyo nokuphathwa mathambo.

I-vithamini elitholakala e-habhuleni yi-vitamin C.

Iye kunomthelela omuhle emnothweni, ngombana kuba nabomarhwebo abanengi abathengisa iinthelo.

Iinthelo ezifuna umtjhiso khulu ukuze zimile kuhle, amapentjisi, itamati, isiphila.

Iye, zikhona iinthelo ezisetjenziswa ukwenza iimtjhoga yokulapha njengelamune.

Awa, ngombana iinthelo zinepilo emzimbeni womuntu.

Iye ungakghona ukuzitjalela iinthelo ekhaya, nawunamanzi, nendawo neembewu zeenthelo ofuna ukuzitjala.

Ikiwi sithelo ngaphakathi esineentanga, ngombala sihlaza, ngaphandle sindzundu.

Ikhokhonadi sithelo ngaphakathi esimhlophe.

I-vithamini elitholakala ekhokhonadini, lisiza umzimba ngezifo zehliziyo nangesikhumba somuntu.

Umengu sithelo esinentanga, nasingakavuthwa ungenza ngaso i-achar, nasele sivuthiwe sitjheli ngombala.

I-vitamin A, etholakala emengweni, isiza umzimba ukwehlisa inani lokugula lokuba nekankere, begodu liqinisa amathambo emzimbeni.

Ikhabe sithelo esihlaza ngaphandle, ngaphakathi sibovu sineentanga.

Umrorho, imbuya nekhowe.

Umrorho, apula, isiphila, amabhanana

I-sitrubheri, izambana, ivotloso, ibhatata, i-anyanisi.

Ilamule sithelo esitjheli nawusidlako sisiri, sineentanga ngaphakathi.

I-vithamini elitholakala elamuneni, lisiza umzimba womuntu ngendeni, ukuthi ikhululeke, begodu isize nokuqina kwamathambo. Isize neskhumba somuntu.

Umengu uhloma ehlobo. Uhloma ehlobo, ngesikhathi lakuna khona izulu, ngombanyana sifuna amanzi amanengi.

Usiri usiza, ekuluphaleni amalwelwe emzimbeni lokha nawunomgomani. Usebenza khulu nawuzomthatha umfake namanzi atjhisako umsele.

I-ginger, i-rasibheri, amadribe, amarula, nama-apula.

Ama-apula, ikhabe, amadribe, amaphenapula, ikiwi.

Iphopho ingasiza umuntu ogula ngokUberegwa mathumbu, ingamsiza ngokobana akhululeke ngendeni. Ingasiza nomuntu onekinga yesikhumba.

I-vitamin A ne-C, etholakala ephopheni, iqakatheke emzimbeni womuntu ngokuthi, ipholisa ngendeni, begodu ilwisana nomgomani.

Iinthelo ezithathu ezisiza umuntu onomraro bobulwelwe bamehlo, iphopho, umengu namakherotsi.

Umhlabathi okghona ukuveza iinthelo kuhle, mhlabathi oluju.

Ikhabe, yitamati nomrorho.

Iperegitjhi sithelo esinentanga ekudlwana ngaphakathi, begodu ungasiberegisa ukwenza ijemu.

Umrorho sithelo esimacembe esihlaza ngombala.

Kuneembewu eziyintanga, uzihlomela ehlabathini.

Imirorho eyandise ukutjalwa ehlobo yirude.

Imirorho eyandise ukutjalwa ebusika yimbuya.

Umhlabathi, owenza bona imirorho imile kuhle khulu mhlabathi oluju.

Kuqakathekile bona abantu badle imirorho, ngombana kwehlisa isibalo sekankere emzimbenakho, begodu uqinisa amathambo.

Iye kuqakathekile bona abentwana badle umrorho, ngombana nabo yaye baphathwe yikankere. Nje-ke umrorho wekwehlisa isibalo sokobana babe nekankere, begodu iyarhelebha nobulwele bokungaboni emehlweni

Imihlobo emihlanu yemirorho engiyaziko, imbuya, irude, mnawa, imbicani, mumonyana.

Ispinatjhi mhlobo womrorho, onamacembe amakhulu omila ehlobo, ngenyanga kaNobayeni.

Ispinatjhi sidlala indima yokwelapha ubulwele bamehlo emzimbeni

Imirorho, isiza abafundi esikolweni ngamehlo, bonyana amehlwabo agezeke bakghone ukubona kuhle esikolweni

Iye ungakghona ukuzitjalela umrorho, nawuneentanga zakhona, namanzi aneleko, begodu nendawo la izakuthola khona ilanga.

Itamati sithelo esibovu ngombala, ongasidla siphekiwe nanoma singakaphekwa.

Ukungadli umrorho, umuntu ongawudli umrorho, linani lokugula aphathwe yikankere begodu abanekinga yamehlo.

Iintjhijilo abantu abahlangabezana nazo ngeenkhathi zokuvuna, kuba ngezokuthi nasele kusikhathi sokuvuna, uthola bavune okungasikunengi kakhulu, kodwa bebalindele bonyana bayokuvuna ukudla okunengi, nofana kwenzeke ukuthi iintjalo zabo zidliwe ziinlwanyana.

Ibhanana nedorofiya.

Ibisi leenkomo abahlali bemaplasini, libasiza ngokuthi abakhweli baye emadorobheni bayolithenga eentolo, balisenga eenkomeni.

Iye kuyakghonakala kobana abantu baguliswe yinyama, nakhe yahlala emtjhisweni khulu, nofana ikhanjwe ziimpukani khulu.

Iye ngiyakukhuthalela ukudla okuvunwe emasimini, kunalokhu okwenziwe ngekambiso yesayensi. Lokhu okwenziwe ngekambiso yesayensi, kukudla ekunamakhemikhali begodu kuyagulisana.

Ngingathoma phasi ukutjala isiphila kodwana-ke nje ngisebenzise iindlela ezingenza bonyana nakuyokufika isikhukhula ngelinye ilanga ngikghone ukunqoba iintjalo zami zingakhukhuleki nofana ngiqale iindlela ezinye engasebenzisa uhulumeni ukuthi angirhelebhe nakungenzeka bonyana kurhurhuleke isiphila sami begodu akusilicala ukuthoma

Kungabangwa kukuthi abantu njenganje abasawusebenzisi amabele ukwenza utjwala nabayokuphahla, nje sebathenga utjwala besikhuwa baphahle ngabo njalo-ke liyehla inani labantu abathenga amabele.

Isiphila esimhlophe esithengwa khulu.

Unobangela wokuthi kungenzeka bonyana eSewula Afrika ikoroyi ingatjalwa ngobunengi, kuya ngesimo sezulu. Kungenzeka ukuthi isimo sezulu seSewula Afrika asiziphathi kuhle iintjalo zekoroyi bese kwenzeke ukuthi e-Ukraine isimo sezulu sakhona siphatha kuhle iintjalo zekoroyi ngakho-ke ingakho sisithola nge Ukraine.

Awa, angisayiboni ipuphu yesiphila esibovu begodu azange bengiwudle umratha owenziwe ngesiphila esibovu.

Iinarha ongathoma ukurhwebelana nazo ngesiphila, i-Japan ne-Italy.

Iye, liqiniso. e-ZCC na abantu abakerega e-ZCC na bayayithanda.

Ungathola amajojo nofana amathathu kuyela kwamahlanu bese uthenge amanzi kurhulumeni.

Iye, singaletha itjhuguluko emnothweni wekhethwapha.

Ikambiso efanele uyilandele nawufuna ukuthengisa eentolo ezikulu, fanele uvule ikhamphani yoku-supply iintolo ezikhulu.

Imbewu yamalamune ungayithola eentolo.

Kunekhamphani ebathi yi-Idea Fruit, ungaqhumana nabo ngomaliledinini ubale isibalo ofuna ukuthenga ama-apulakho ngaso.

Usutha khulu nawudle isiphila esikhulu ungakasigamuli.

Afumaneka lula ama-avakhado ngenkhethu nakatjalwe bomakhelwane.

Umraro kungaba kukuthi awuziphi iinhlahla zokuthi zimithe.

Ngithi mina kulungile, yinyama elungileko nangabe yinyama engaka inkabi engakakhuliswa ngesihlahla. Nakukuthi ikhuliswe ngesihlahla, kuyoba yinyama eyokugulisa abantu.

Angeze kwaba yingozi ngombana nakithi iinkomo zihlala emmangweni, singazi bonyana zidla ini emmangweni begodu zisela namanzi afeyila. Kube abantu bayazithenga lapho ebantwini bese bazihlabe eminyanyeni, sizidle kodwana singaguli.

Kunamavithamini nama-mineral ongawapha iinkomo bonyana nawuzihlinzako uzenza inyama, inyama yakhona izakuba sezingeni eliphezulu.

Ayinambitheki kokufana ngombana le ebeyinganagazi yomile begodu le beyinegazi ibe kuthamba nanoma sele sowuyipheka, azakuvuthwa ngesikhathi esifanako.

Iye, kwenza bonyana inyama yakhona ibenepilo.

Awa, ayiyi ngokuthi ihlatjwe ngubani. Kuya ngokuthi beyidlani nofana idala kangangani.

Awa, akukakaqakatheki.

La abangazithenga khulu, KwaNdebele eMpumalanga.

Ungawathengisela abantu abawafunako ngombana abanye abantu bayawathenga amathambo wekomo bebawapheke.

Iye, iyathengiseka. Ukudinwa kwekomo akutjho bonyana nenyamakhona zobe idiniwe nofana imotjhekile.

Iye, zidla ngokwaneleko ngombana zihlala imini yoke zidla utjani

Kulunge ukuthi uziphe ukudla emini kodwana ukudla ebusuku nemini akukavumeleki.

Kungabangelwa kukuthi ikomakhona seyiyidala.

Awa, kulungile bonyana zihlale zizoke.

Awa, inyama yazo ayinamehluko.

Indlela engcono kukuthi zikhambe ibanga elide ziye emadlelweni ngombana soje zikhamba endleleni, ziyadlala.

Ngingabiza bezomthetho. Ngingabawa bonyana nabo bangibhadale ngombana nami bengizama ukwenza ukuthi ngibeke uburotho etafuleni nje-ke nasele bangithathela uburotho, ngingabawa bonyana bangibhadale.

Ungahlola abanye abodorhodera abangakurhelebha ngombana akusuye yedwa udorhodere ongakurhelebha loyo, kuneembhedlela zeenlwane ungayakhona, bakurhelebhe.

Ungabatjela ukuthi balinde amalanga, uzifake isihlaha somkhaza.

Kufuna uzise kabili nofana kathathu ngonyaka.

Kufanele uzifuyele eendaweni eziseHlanzeni, eziseBhosa naseKangala ngombana kuyenzeka kwezinye iindawo kunomtjhiso khulu, azizukwazi ukuyokuhlala entabeni.

Esirerhe.

Awa, angekhe zonde nangabe uzipha ukudla okwaneleko.

Kuyafana nokusenga ngomtjhini ngombana lokha kade bekusengwa ngezandla, kungakafika izinto zokusenga ngomtjhini.

Ngibona kukukuthi fanele ungatholi iinkunzi, fanele uthole iinkomo ngombana ufuna kube yinkomanzi ezalako.

Awa, azikhethi ubulili.

Inyama yakhona izokudleka.

Iinyanga ezimbili.

Kufanele uzilethele amanzi ngobuduze ngombana uyazisenga.

Kimi ibisi sekulibisi, liyazifanela.

Ngingafuya imvu.

Ungenza isibaya sakhona sivaleleke ukuthi iimpungutjha zingangeni nofana nawuzikhipha esibayeni uzenzele indawo la ongakampela khona ukuthi iimpungatjha zingangeni.

Umraro kungaba kukuthi azidli kuhle nofana iinhlahla ozipha zona azikho rerhe.

Ungenza ngetheknoloji, ufake ama-alarm wokuthi nakungenzeka abalelesi beqe umiri nofana umthangalakho, i-alarm izakulila.

Ngoba abalelesi babanemicabango eminengi nabalelesako.

Benzelela bonyana abathengi nabafuna umhlobo lo abanawo bawuthole umnengi, yingakho bafuya izimvu ezifanako begodu izimvu kungathengwa kizo irhara lokho-ke nazinombala ofanako bathola irhara efanako.

Awa, abanalwazi elaneleko ngobunikazi benarha.

Ngeenkhathi zesomiso abahlali bangekhethu bathenga amanzi kurhulumende.

Abalimi bangazisiza emtjhisweni ngokuhlala bambethe iingqoko zelanga nofana bahlale baphethe amanzi wokusela.

Iye, bazuza ngokulingana emnothweni welizwe lethweli ngombana bathola umsebenzi bawufundele. Ifundo ebayifundile iyafana nomsebenzi abawenzako wokulima uyafana, njalo-ke bazuza imali elinganako.

Iye, liqiniso. Liqiniso ngombana abantu malanga la sebebelana iinkomo, bakghone ukwenza iimali njalo-ke nabasele bazebile, bazisa esilarheni ziyokusikwa ukuthi abanikazi beenkomo bangazitholi.

Inyama yekomo iyalengiswa ngaphambi kokuthi ihlatjwe. Iphophiswa iingazi ngombana ayikghoni ukusikwa nayingakaphophiswa iingazi njalo-ke nayonyiswako yenzelela bonyana iyome, ikghone ukusikwa esilarheni.

Awa, mina akukho engikusolako ngobutjwala besintu.

Kubangwa kukuthi abantu bathenga bajwayele ukuthenga iinkukhu. Akusikanengi ubona abantu bathenga amagalikuni ngombana ebantwini ikukhu yisitjhebo kibo nofana nabenza iminyanya yesintu nofana iminyanya efuna ukuthi baphahle basebenzisa iinkukhu.

Ibiza ngombana ifunwa babantu abanengi njalo-ke eentolo into nayifunwa babantu abanengi, bakhuphula imali ekuthengiswa ngayo iinkukhu lezo.

Iye. Iye, abantu bangazikhuthalela ukulima.

Abantu bathanda khulu ukufuya iinkomo neembuzi ngombana ngizo iinlwane ezithengiseka msinya begodu abantu nabaneminyanya bathenga iinkomo neembuzi.

Akusikanengi ukuthi iinkomo zalapha emakhaya nofana ifuyo yalapha emakhaya igule begodu abantu bala bemakhaya abakhulisi iinkomo nofana ifuyo yabo ngeenhlahla, njalo-ke iintolo ezithengisa iinhlahla zefuyo zibakude, maduze nala abantu abathenga khona iinhlahla khulu.

Abanelungelo ngombana akuseseyiplasi labo, sekuyiplasi lomunye umuntu. Kungenzeka nakuthi umuntu loyo uyakghona ugcine akhe phezu kwamathuna wabokhokho babo, angazi bonyana bekumathuna wabantu, azitjela ukuthi sekuyindawo nje kuphela ngombana sekusele kuyiplasi lakhe.

Abayi.

Ongakwenza ngezimvu kukuthi, ungayithengisela abantu abafuna ukuyithenga ngoba abanye abantu nabenza inyama iminyanya bavame ukuyithenga ukwandisa isitjhebo.

Umsebenzi wamabele kukwenza umratha wamabele nofana ukwenza umdoko nofana ukwenza utjwala besintu.

Babhadalwe ngenyanga.

Malanga la banikelwa amathuba ngokwaneleko.

Kukhulisa ngokuthi isiphila sinamarhwebo amanengi begodu ungenza okunengi ngesiphila. Ungenza ipuphu, njalo-ke kuba namakhamphani amanengi weempuphu nofana ungenza isiphila sama-popcorn, nalapho kuba namakhamphani amanengi enza isiphila sama-popcorn njalo-ke abantu bathenga khulu begodu nakuthengwa khulu kwenzelela bonyana isiphila sitjalwe ngobunengi.

Awa, akafumaneki lula ama-avakhado. Ayisiminengi imizi ezitjale ama-avakhado.

Azisiza ngokuthi iinlwane zisela amanzi emadamini.

Awa, akufundelwa ukuhlinza eyunivesithi. Kufuna umuntu oqeqeshiweko. Uyaqeqeshiwa ukuze ukwazi ukusika inyama esilarhweni.

Kufuze ulawulwe mNyango wezabaSebenzi.

Unobangela wokuthi izimvu zetjiwe kangaka kungombana abalelesi babonile ukuthi izimvu zinemali enengi khulu nawuyozithatha nawuzebako uzise esilarheni. Nawufika esilarheni bakuhlinzele zona, bazenze inyama njalo-ke abantu besilarheni bazithenga khulu kibalelesi ngombana abalelesi bazithengisa ngenani eliphasi kungombana bazebile.

Ukuthi angazitjaleli isiphila kungenzeka ukuthi ihlabathi nofana ilanga lalapho, lezweni lelo litjhisa khulu nofana ihlabathakhona akusiyo ihlabathi engatjalwa iimphila kiyo.

Iye, anganela ukuthelela amasimu amakhulu eSewula Afrika.

Amawuruwuru atjhiye umonakalo omkhulu khulu ngombana kurhurhule Kwarhurhuleka neenthelo zabosomaplasi, ezinye iinlwane nazo zabhubha.

Ngingakufundela ukulima.

Iye, anele.

Iye, anele.

Aqakatheke ngokuthi nawunganayo imali yokuya enyuvesi uyokufundela ukulima, ungakghona ukuzifundela usekhenu ku-App, uzifundise wena ukulima.

Bangathenga amabhali ubutjani ngombana iinkomo zidla utjani neembuzi nezimvu zidla utjani.

Yimbuya, irude, mnawa, imbicani, mmoyana.

Bangakhuthazwa miphumela emihle etholwa babantu abalimayo. Abantu, ilutjha liyawuthanda umphumela emihle begodu lenza izinto nangabe into iphuma nomphumela omuhle.

Urhulumeni angabaqalela nofana abazumele ama-organization wokuthi bakghone ukuthi nabalimako nabo kube nala ebathengisa khona nofana abangezelele iindawo la bangalima khona. Afake imali ukuthi bangezeleleke ziindawo la balima khona.

Ubujamo abaphila ngaphasi kwabo kukuthi la ebalimela khona nofana la bahlala khona, ubujamo bendawo leyo kungenzeka bonyana kutjhisa khulu nofana kumakhaza khulu, kungenzeka begodu ukuthi bakude nemizi. Lokho kwenza nokuthi babebabantu abangakghoni ukuthola i-network ukusebenzisa abomaliledinini.

Lena indaba anginawo umbono ngombana ngingazi ukuthi khuyini likadumbana.